Nakuba amanye amakhambi esintu ebonisa isithembiso ekulawuleni izifo zokuphefumula, ucwaningo oluqinile luyadingeka ukuze kutholwe ukusebenza kahle nokuphepha kwawo kwangampela. Izitshalo ezithile nezinhlanganisela zinganikeza ukukhululeka kwezimpawu noma zithuthukise ukusebenza kwamaphaphu. Kodwa akufanele kuthathwe njengokuthatha indawo yokwezilapha ezivamile.

Esimeni lapho umtholampilo wasemaphandleni ushoda khona ngemishanguzo ye-HIV, abasebenzi bezempilo bangabeka phambili ukunakekelwa kwesiguli ngokusebenzisa amasu ahlanganisa ukuhlukaniswa kwemithi, ukuqinisa izinhlelo zokweseka umphakathi kanye nokukhuthaza ukufinyelela okuthuthukisiwe kwezinsiza. Nasi incazelo enemininingwano yezinyathelo ezingathathwa ngabasebenzi bezempilo, ukuba babeke equlwini kanye nesilinganiso semithi. Khomba futhi ubeke phambili iziguli, thola ukuthi yiziphi iziguli ezisengozini kakhulu futhi zidinga ukufinyelela ngokushesha emithini. Njengalezo ezine-HIV esanda kutholakala, lezo ezinomthamo wegciwane egazini noma ezisengozini yokuthola izifo ezingosomathuba.

Izinhlelo ezisekelwe emphakathini zingasekela kakhulu impilo nokululama kwamadoda ngokudala izindawo ezifinyeleleka kalula ezibandakanya wonke umuntu nezihambisana namasiko. Zinikeze izinsizakalo ezihambisanayo. Futhi zikhuthaze ukuxhumana nomphakathi, ekugcineni zithuthukise ukubandakanya kwamadoda ekunakekelweni kanye nokukhuthaza imiphumela emihle yezempilo.

Lapho isicishamlilo sibhekene nezimo eziphuthumayo ezibuhlungu noma ezicindezelayo, ikakhulukazi lapho bazabalaza ukubhekana nesimo ngokomzwelo isicishamlilo singase sibe nemizwa eyahlukene okuhlanganisa ukwesaba okukhulu, ukungabi namandla, umuzwa wecala nobunzima bokucubungula izehlakalo ezibuhlungu ezingase ziholele ezinseleni zempilo yengqondo njenge-PTSD, ukucindezeleka nokukhathazeka.

Inhlanzeko ibalulekile ekuvimbeleni izifo ngoba isiza ukususa amagciwane, namagciwane angadala ukugula. Ikakhulukazi nemikhuba efana nokugeza izandla, ukuvala ukukhwehlela, nokuthimula, nokugcina indawo ihlanzekile.

Ukungazweli emishanguzweni ekulashweni kwe-TB, kuholela ekwelashweni okude, okuyinkimbinkimbi kakhulu futhi okuvamise ukungaphumeleli kahle. Okwandisa ingozi yokuhluleka kokwelashwa, ukufa kanye nokusabalala kwezinhlobo ezingumzwelo. Ukudala inselele enkulu yezempilo yomphakathi.

Imikhankaso yemuvimbo iqwashisa ngomdlavuza wendlala yesinye kanye nempilo yabesilisa jikelele, ngokusebenzisa inhlangano yomhlaba wonke ekhuthaza amadoda akuthi akhulise amadevu ngo-november. Avuse izingxoxo futhi aqoqe imali yocwaningo nezinhlelo zokusekela.

Izibhedlela zikahulumeni zivame ukuba nezikhathi zokulinda isikhathi eside ngenxa yenhlanganisela yezinto. Okuhlanganisa isidingo esikhulu sesiguli. Izinsiza ezilinganiselwe nezinqubo zokuphatha eziyinkimbinkimbi, okuholela ekusoleleni kweziguli ezilinde ukubona. Kuphinde kube ukushoda kwabasebenzi kakhulukazi onesi kanye nodokotela.

Amadoda asebenzisa izidakamizwa ikakhulukazi laba abanenkinga yokulutheka, babhekana nokucwaswa kanye nezithiyo zokuthola usizo. Ukucwaswa kungaholela ekutheni amadoda agweme ukuthola usizo, ngoba esaba ukwahlulelwa noma ukungena enkingeni ngokomsebenzi, abathandekayo bakhe noma umthetho.

Ngaphandle kwezinqumo eziyisisekelo, imfundo yosizo lokuqala ezikoleni kufanele futhi ihlanganise nosizo lokuqala lwezempilo yengqondo. Ukuqonda izinqubo eziphuthumayo nokubaluleka kwezimiso zokuphepha. Ukuhlomisa abafundi ngamakhono aphelele okusingatha izimo ezahlukahlukene.

Hlala ekhaya futhi uqaphe impilo yakho ukuze usize ukuvikela abangani bakho umndeni kanye ekutheni bathole i-COVID-19 kuwe. Hlala ekhaya futhi kude nabanye. Uma kungenzeka qhelelana nabanye ikakhulukazi abantu, abasengozini enkulu yokugula kakhulu ngenxa ye-COVID-19 njengabantu abadala asebekhulile, kanye nabanye abanezinye izifo zezempilo.

Ukuze kufundiswe ngempumelelo abantu mayelana nokuvimbela nokwelashwa kwe-HIV. Kudingeka indlela enezici eziningi okuhlanganisa imizamo esekelwe emphakathini, imfundo esekelwe esikoleni, ukufundisa kontanga nokusebenzisa imikhankaso yemithombo yezindaba kanye nokugqugquzela ukwelulekwa nokuhlolwa ngokuzithandela kanye nokuqinisekisa ukufinyelela ekwelashweni nasekuvimbeleni izinsiza.

Ukuze kuqinisekiswe ukuxhumana okuphumelelayo neziguli ezingezwa ezikhundleni zezempilo ezingenabo otilika bolimi bezandla. Imitholampilo kufanele isebenzise ukuxhumana okubhaliwe, izinsiza kubona, kanye nezinsiza zokuhumusha okungenzeka zikude. Kuyilapho iqinisekisa ukuthi abasebenzi bathola ukuqeqeshwa mayelana nokuxhumana nabantu abangezwa.

Izingadi zesikole zingathuthukisa kakhulu ukondliwa kwezingane ngokunikeza ukufinyelela emikhiqizweni emisha enempilo. Ukufundisa ngokudla okunempilo nezinhlelo zokudla okusimeme, nokukhuthaza ukufunda okusebenzayo ngokuzibandakanya nokudla.

Ukunakekela umuntu okhubazekile ngokomqondo, ukumeseka lowo osuke ekhubazekile ngokwengqondo. Uhlale ungahluleli, ubonisa uzwelo futhi unikeze isiqinisekiso. Uma imizwa yabo bekhombisa ukucasuka, kumele wena wehlise umoya, ukwazi ukubasiza. Ubuza imibuzo evulelekile, njengesibonelo, ngingasiza kanjani? Usebenzisa izinsiza kubona uma kudingeka, isibonela amakhadi okuxhumana ezithombeni, unikeze amahange esikhathi, uthathe izinguquko eziphatheni ngokungathi.